Inaka sisembatho ngingatjho bona ngasuthi lirogo elimbathwa bomma elide.

Iphotho ngingatjho bona ngokhunye okwenziwe ngomncamo kuhle, kukghabisiwe emaNdebeleni. Ukuthola emaNdebeleni kumbathwa khona la edinini.

Iphephethu ngembathwa matlawana nayo yenziwe ngotjani kanye nemncamo inamatjharhatjharha yihle nayo.

Ibhetjha-ke, lona-ke limbathwa bobaba kungokhunye okwenziwe ngesikhumba sembuzi.

Isithimba naso simbathwa bobaba asimbathwa-ke bomma.

Itjhorholo nayo ngokhunye okwenziwa ngomncamo, yihle khulu iyakarisa yenziwe ngemncamo emakhalakhala yihle imbathwa bomma.

Iporiyana ngokhunye nje okumbathwa bobaba, bakufaka la, entanyeni nakho kukghabisiwe kwenziwe kuhle ngesikhumba sembuzi, begodu imbathwa bobaba ngingathi abathetheko.

Amapatlagwana manambasikhambe, manyathelo ambathwa waphasi.

Umtjhotjho ngingatjho bona yingubo.

Ibhengela-ke yona-ke ngokhunye okumbathwa bomma ezandleni ngezokukghabisa nje.

Amanambasikhambe-ke nawo-ke mateksana, manyathelo aphasi angakaphakami ambathwa bomma khulukhulu emnyanyeni.

Amacici-ke ngokhunye okumbathwa eendlebeni, kumbathwa bomma bayazikghabisa babe bahle.

Ibherede-ke, yona-ke ngingatjho bona ngokhunye okusisigqoko kumbathwa nanyana ngabe ngubani, kodwana kanengi imbathwa bomma.

Idzila, izungu ngingatjho ukuthi ngokhunye okumbathwa entanyeni, okuphazimako kumbathwa bomma besiNdebele.

Amatshega-ke wona-ke ngingatjho ukuthi nakho kumbathwa ezandleni.

Iyerhana ngokhunye amatjharhatjharha, okumbathwa masokana abuya engomeni.

Ingetjana yona imbathwa eenyaweni ngingatjho ngithi ifana neenrholwani.

Ingwani ngingatjho bona sigqoko imbathwa ehloko.

Ikghororo yona-ke ngingatjho ukuthi imbathwa khona la, emzimbeni.

Umlingakobe wona umbathwa bomma, nabayokugida igwabo mncamo olengako othoma ehloko uya phasi.

Inyoka ngesinye isilwana esilumako.

Imbathwa khulukhulu nakunomnyanya emaNdebeleni.

Incagu ngokhunye okumbathwa emzimbeni nakho kwenziwa ngemincamo.

Isititirimba naso, simbathwa edinini simbathwa bobaba.

Awa abobaba abakavumeleki ukuthi bambathe isithimba, isithimba simbathwa masokana.

Isiqobotjhelo ngingatjho bona ngenye isimbi encani yokukanapela, yokuhlanganisa ingubo.

Itjholo yona-ke ngenye ingutjana encani, embathwa bomma abathethweko yembathwa ibekwe emahlombe.

Icuba lona lirogo ja ngathi lirogo.

Iraso ngokhunye kuncani kumbathwa ehloko kumbathwa bomma.

Isinanazelo ngingatjho bona ngilokhanyana umuntu azitjho imvelaphi yakhe, ukobana ungusgedegede wakobani, isibongo sakhe njengokuthi uthi Masango, Dumako uzibongelele.

Isidonodono kulidondolo.

Ingwani ngokhunye okumbathwa ehloko kuyisgqoko imbathwa ehloko.

Ingungu nayo iyafana kancani namanyathelo.

Irhalani mvumo wokuzibongelela.

Abomma bavuma igwabo nakube kunamasokana, nasele sekuzokugodukwa amasokana abuya, abantwana babuya bazokuhlaba bayathoma ngokugida igwabo.

Abosotjherere ngilaba abakhona emnyanyeni, abalisizo khulu emnyanyeni bayasiza ngezinto ezinengi.

Ifengwana ngokhunye kuyipembe abayiberegisa lokha nawugidako namkha nawuvumako.

Umrhwabha nomqwebu yinyama yekomo

Umgade lithanga pumpkin ngesiNgisi.

Umrorho kukudla esikudlako okutjalwako. Ja uhlaza ngombala, utjalwa phasi.

Iqatha ngingatjho bona yinyama lapho kusikwe khona inyawo lekomo.

Umratha ngokhunye okuphekwa ngepuphu kumhlophe.

Isiphila ngilesi esitjalwako, esimila Nobayeni khulukhulu siyathengiswa nendleleni, uyasipheka, namtjhana uyasibasa kuphuma kuwe ukuthi wenzani ngaso.

Akunasiko elenziwako ekhaya lokhanyana umntwana angabelethwa asisibo abantu bamasiko ekhaya.

Umntwana nasele abelethiwe uthiywa babelethi bakhe igama.

Inongwana ngingatjho bona sibhono somntwana.

Inongwana yomntwana itjhejwa kuhle, iyatlhogonyelwa bona ingangeni umoya, kuze kudlule iinyanga ezintathu.

Inongwana nayiqeda ukuwa iyathathwa iyokulahlwa kude, namtjhana igubhelwe khona ngekhaya ivalelwe.

Imbuzi le, ngeyokuthi umntwana aziswe abikwe emadlozini.

Irhabi ngingatjho bona ngokwesiko lesiNdebele limbathwa bantazana abancani abasese matlawana, lenziwe kuhle ngomncamo, iye.

Isikotjhi ngingatjho bona yi-patterns enye yama-bhulokisi ekhona esambathweni ngiso leso isikotjhi.

Umdzengana ngingatjho bona yingutjana encani.

Ngingatjho bona umlayilayini ngilokhu okukhona nje utholukuthi mhlambe nasisphahlo mhlobiso okhamba indlela yinye, mida elandelanako

Umgari ngingatjho ukuthi ngilokhu vane kumbathwe bomma, abonomnyanya ngamasokana bawumbatha ehloko.

Umadalanyana ngilokhu okumbathwa la eenyaweni, ovane kumbathwe bomma nabagidako kubangitjhada so.

Umbalo yingubo yamaNdebele enombala emihlanu. Loyo mbhalo vele yingubo yamaNdebele enombhalo oyaphasi so, iimbala yakhona iyaphasi. Imibala yakhona emihlanu, ngiwo loyo.

Unomkhethwabo ngumama okhethwako ojamele.

Umtshurhwana yingutjana ebekwa la emahlombe, embathwa bomma abathethweko.

Isihlohlo-ke ngokhunye okumbathwa bomma.

Umncwazi ngokhunye okumbathwa ehloko, kumbathwa bomma, kumbathwa bobaba, akukhethi ukuthi

Umkhala ngomunye umncamo ombathwa bomama kuhlekuhle abonomnyanya, abawiseleko namtjhana abathombisileko. Bawumbatha ehloko, lokho kukhombisa ukuthi lomma ngunomnyanya.

Unomahlonjana ngingatjho bonyana yingutjana enye embathwako lokhanyana nakunomsebenzi.

Unomatlawana ngomunye, ngunina lomntazana.

Ivunulo yesikhethu namtjhana yesiNdebele iqakatheke khulu ngombana ikhombisa bona uyazazi bona wena ungubani? Ikhombisa imvelaphi yakho.

Isiko litjhukuthi ngingubani imvelaphi yami? Ngiyaphi begodu ngingewasiphi isitjhaba? Ngivela kuphi? Isiko liqakatheke khulu.

Ibuveza kuhle ubuwena ngombana nangeveleko lapha ngimbethe isikhethu sami, ngivunulile ngimuhle. Uyakghona ukubona bona umuntu lo mhlobo womuntu onje begodu umuntu lo usesigabeni esinje, esithizeni sepilo nedi ngokubona ivunulo engimbetheko.

Ukudla kanengi okuthandwa khulu esikhethwini matjhatjhatjha. Amatjhatjhatjha ayathandwa khulu lokhanyana nakuneminyanya, namakukisi.

Ilimu elikhulunywa ekhaya ngilo ilimu lebele, ilimi lesiNdebele. Ngithole kukhulunywa lona, angikwazi ukuhlathulula ukuthi kubayini kukhulunywa lona, kungombana simaNdebele.

Awa, umvumo angekhe waveza imvelaphi yakho, ngombana minengi imvumo ehlukahlukeneko umuntu angayivuma. Ngingathi ngiliNdebele ngivume ngeSetswana lokho akutjho ukuthi ngimTswana, awa ngiyala.

Zekolo azidlali ekulu indima esikweni lami ngombana ekhaya abakholelwa khulu endabeni zekolo namtjhana zesondo, babantu abakholelwa ebazimini, abahlanganisi iphelela lapho.

Ngithanda umsebenzi wequde lokhanyana nakukhuliswa umntazana. Ngiwuthanda khulu umberego loyo ngombana kutjhukuthi umntwana gade amncani loya sekakhulileke sekaya kwesinye isigaba sepilo.

Isiko lami lihlonitjhwa khulukhulu ngombana akusilisiko ongalidelela nanyana ulinyaze. Lihlonitjhwa ngokuthi ngesikhathi sengoma woke umuntu uyakwazi ukuyithobela imithetho atjelwa

Iphephethu ngingatjho bona ngokhunye okumbathwa bantazana abancani, namtjhana abanganabantwana bamaNdebele. Yenziwe ngemincamo, yihle bayifaka la ngaphambili.

Ibhetjha-ke lona-ke nalo balifaka ngaphambili, kodwana lona limbathwa bobaba, namtjhana amasokana.

Iporiyana ngokhunye okumbathwa bobaba khulukhulu lokha nakuneminyanya. Bakufaka la entameni, la esifubeni.

Amapatlagwana ngingatjho bona ziinyathelo eziphasi khulu

Umtjhotjho ngingatjho bona ngokhunye okumbathwa edinina.

Ibhengela yona imbathwa ezandleni.

Amanambasikhambe ngamanye amanyathelo, amateksana amhlophe. Ambathwa bomma kwaphela.

Amacici ngokhunye okumbathwa eendlebeni.

Ibherede sigqokonyana esipladanyana esimbathwa ehloko.

Idzila izungu ngokhunye okuhlala, okufakwa bomma abathethweko, okuhlala la entameni. Kuyaphazima so.

ngokhunye okumbathwa edinini.

Ingetjana ngokhunye okumbathwako, kwenziwe ngesikhumba sembuzi.

Ingwani kusigqoko esimbathwa bobaba ehloko.

Ikghororo imbathwa entanyeni.

Umlingakobe wona umbathwa bomma, abayokugida igwabo.

Imbathwa nakube kuyokugidwa.

Isithithirimba simbathwa bobaba.

Iye, bavumelekile ukuthi, kuhlekuhle abakavumeleki ngombana simbathwa masokana.

Isiqobotjhelo ngokhunye onghamela ngakho, uhlanganise ingubo.

Itjholo imbathwa emahlombe, imbathwa bomma.

Irhabi limbathwa bentazanyana, lenziwe ngomncamo.

Iskotjhi ngingatjho ngithi ngokhunye.

Umdzegana ngokhunye nakho okumbathwa bomma.

Imigari ngokhunye okumbathwa eenyaweni, ukuthi nawugidako kube netjhadanyana eliwenzako.

Amadalanyana nakho ngokhunye kokukghabisa.

Umbhalo yingubo yamaNdebele.

Unokhethwako ngomunye okhethwako umma, ekhabo lomntazana.

Umtshurhwana kuyingutjana embathwa bomma abathethweko.

Umncwazi sigqoko esimbathwa bobaba.

Umkhala ngomunye umncamo ombathwa la ehloko.

Unomahlonjana yingutjana encani embathwa

Iqakatheke khulu ivunulo yesintu, ngombana iveza ubuwena ukuthi wena ungubani, uyaphi, nokuthi ujamephi.

Ingwani siqgoko.

Igugu kukuzikhakhazisa ngokuthi wena ngubani, nemvelaphi yakho.

Irhalani ngingatjho bona yingoma yesikhethu evunywa buthaka, efana isakondlo.

Abomma bavuma igwabo lokhanyana amasokana sekazokubuya azokugoduka, ngengoma.

Abosotjherere ngingatjho ukuthi bantwana abathutha ithunga.

Ifengwana ngenye oyibethako, yipembe.

Isinanazelo ngingatjho bona yihlathululo yokuthi isibongo sakho wena ungubani wakwabani, iimbongo zakho nje.

Isiko litjho ukuthi, ngingubani imvelaphi yami, ngingubani. Begodu ngazi bona ngingubani ngiyaphi, nginjani.